Ke ne ke tla tsamaisa mosebetsi ona wa mahadi ka tsela e latelang. Ntlha ya pele, ho fumana batho kapa ho batla batho ba tla shebana le dipitsa. Ke be le batho ba kolomakang jarete le ntlo. Mme ho lokiswe ditulo moo baeti ba tlo dula teng, le batho ba lelapa ba tlo dula teng ho rerisa taba ya mahadi. Mme ka morao hore ho reriswe taba ya mahadi, mme ho be le tumellano. Ho tla ba le mosebetsi o mong wa ho thaba, wa ho ithabisa, wa ho nyakalla. Ka lebaka la hore ho tlabe ho kopantshitswe malapa a mabedi. Ba kopantshitswe ke lerato la batho ba babedi.

Moetlo ke ntho ya bohlokwa ho rona batho ba batsho, ho rona batho ba Afrika. Hore ngwana a amohelwe ka hare ho lelapa, a amohelwe ke badimo. E leng bo nkgono le bo le bontatemoholo, ba seng ba ile ke hore a etsetswe moetlo a hlabelwe nku. Ee, nna ke bona sena e le ntho e hlokahalang mme e ya thusa. Ha ngwana a etseditswe moetlo ka hare ho lelapa ho tlaba, ha hono ba bobebe hore ngwana a kule, ha hono ba bobebe hore ngwana a sokole bophelong, hobane o tla ba etseditswe moetlo. Mme tse ding tse etsang hore bana ba sokole, bana ba kule, ke hobane ba sa amohelwa malapeng a bo bona, ba sa etsetswa moetlo.